Ndi ngauri vhathu vha vhana vha dzulesa vha tshi kho shuma ndi ngazwo mutakalo wavho utshi dzula u wavhuḓi than vhathu vha vhafumakadzi. Asi kanzhi vhathu vha vhanna vha tshi fareswa nga vhulwadze u fhira vhathu vha vhafumakadzi, ngori vhanna vha dzula vha tshi kho vha vha tshi kho shuma vha dzula vha tshi kho u tshimbila, azwi fani na vhathu vha vhafumakadzi ndi ngazwo mutakalo wavho utshi dzula u wavhuḓi ndi ngazwo u sa ambesiwi ngori asi kanzhi une unga wana muthu wa munna ana thaidzo ya mutakalo u fhirisa muthu wa mufumakadzi.

Ndi ya uri vhaswa vha kho tea u to ḓi imisa nga vhone vhaṋe vha litshe u sedza kha vhathu vhane a vha nga ḓo dzulela u vha itela tshithu tshiṅwe na tshiṅwe so utea u vha na a ḓi imisa avha na wawe muṱa thungo une a u kho ahuna upfi u ḓori u ḓo ṱo vha u ḓovha thusiwa nga muṅwe so uḓi imisa zwi ita uri nivhe na vhuḓifhinduleli ha vhuḓi ha matshilo aṋu na kha muṱa waṋu kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi kho bvelela.

Ṋne ndi vhona uri zwa khwiṋe uri vhathu vha xelelwe mapfura muvhilini ndi u gidima, ndi uḽa zwiḽiwa zwi sina mapfura manzhi hune zwi ḓo dovha zwa engedzela maṅwe mapfura ndi u ḽesa zwithu zwi re na pfushi. U rengisa zwithu zwa mitakalo zwino ḓo kona u vhungudzisa mapfura mivhilini ya vhathu ndi zwine, u sa rengisesa zwithu zwa mapfura manzhi kana u zwi ḽesa ndi zwone zwine zwi khou vhangela vhathu thaidzo mivhilini yavho.

Ṋne ndi vhona uri zwa khwiṋe uri vhathu vha xelelwe mapfura muvhilini ndi u gidima, ndi uḽa zwiḽiwa zwi sina mapfura manzhi hune zwi ḓo dovha zwa engedzela maṅwe mapfura ndi u ḽesa zwithu zwi re na pfushi. U rengisa zwithu zwa mitakalo zwino ḓo kona u vhungudzisa mapfura mivhilini ya vhathu ndi zwine, u sa rengisesa zwithu zwa mapfura manzhi kana u zwi ḽesa ndi zwone zwine zwi khou vhangela vhathu thaidzo mivhilini yavho.

Ndi ḽa uri, uri ni fhole zwiḓo konḓa ngauri no fhiwa zwithu zwine ani ḓivhi zwauri zwiḓo ni fhodza na zwine a zwi khou yelana na vhulwadze he na vhu wana ngauri leluwa ndi ngazwo hu tshipfi vhathu a vha ye fhethu hune ha ḓivhea uri hoyo muthu u shuma u thusa vhathu and u thusa kha zwifhio na zwifhio.

Ndi ya uri huḓo vha hu tshipfi a vhongo fanelana kana a zwi ngo tea uri vha dzule vhoṱhe. Vhathu vha dzula vha khou amba zwithu zwi si zwone u itela uri zwawe vha wane u tshi dzula songo takala uri ni savhe na muṱa wavhuḓi matshelo. Vha dzula vha khou amba zwithu zwine ḓo pfa hu tshipfi ro mu vhona gai ana muṅwe muthu na vha ni naye and zwi vha zwisi zwavhuḓi. Ni fanela u thanyela mafhungo ano nga heneyo.

Hai, vhaholefhali a vha dzhiwi sa vhathu vhane vha nga kona uri vha shume. Ndi khou zwi ambiswa ngauri a thi a thu vhona na fhethu na huthihi ho bva tshikhala tsha uri hu ṱoḓea vhathu vha vhaholefhali vhane vha nga ḓa vha shuma. Vhathu vha dzula vha na muhumbulo wa uri vha ngasi zwi kone ngauri ndi vhaholefhali and vhavha vha khou dzhiela vhathu fhasi. Asi zwine mulayo wa fhano wa tendelana nazwo zwauri hu khou tholiwa vhathu vhafhio kana u vhidzwa vhafhio.

Ndi u renga mishonga ya herbal life ndi yone ine yono kona u vhungudza mapfura a muthu muvhilini, matungo a vha a khou ita zwa nyonyoloso uri zwi ṱavhanye a zwi ṱoḓi muthu ono ṱavhanya u bvafha ngauri a zwi ngo ḓo ṱavhanya u nga nga mapfura muvhilini u tea u vha a khou tevhedzela milayo yoṱhe ya dzi herbal life na .

U khou tea u ḽesa mitshelo fhambanesa, khou tea u ḽesa miroho yo bikiwaho hango tea u ḽesa zwithu zwa mapfura zwine zwi ḓo vhangela bp zwa do vha zwa gonyisa dzi swigiri. U tea u dzula a khou ṅwa zwithu zwono nga maḓi. U tea u dzula a khou ita dzi nyonyoloso, ndi zwone zwine atea u dzula u zwi ita zwiṱo nga maanḓesa mitshelo na miroho i re na pfushi.

Ee, ndi zwone a si kanzhi vho maine vhane vha tshi khou thusa muthu musi asina biso. Vha thoma vha mulindela a vha na biso vha kona u mu thusa. Zwi vha zwi tshi khou itelwa nga tshivenḓa zwito itwa ngauralo kana nga tshirema zwito itwa ngauralo. Muthu ha thusiwi musi asina biso ngauri ahuna zwine a ḓo vha a khou thuselwa zwone, hu thusiwa musi ana biso.

Ndi musi ni tshi khou pfa u swa zwezwi, ni na flu, dzi ningo dzo thivha, ni si khou kona u fema, u fareswa nga nḓala, pfa milenzhe itshi khou tetemela, u pfa mbilu i tshi khou bombela nṱha, u farwa, u farwa nga fever.

Muvhuso u tea u vhona uri na vhulwadze hono nga o vhu masheleni uri vha kone u ḓilafha kana vha kone u ḓi ṱhogomela zwi tshi khou ya ngauri fhethu hune vha ḓo vha vha khouya hone kha dzi ma dokotela kana sibadela vha ḓo vha vha khou tea u badela, vha ḓovha vha sina tshelede vhaṅwe vha ḓo fhedzisela vha si tsha kona u wana dzilafho u fana na muthu muṅwe na muṅwe ngauri vha na vhulwadze ho vho. Ndi vhona uri vha thuse nga masheleni ane a ḓo kona uri vhaye sibadela kana vha kone u ya vhuongeloni uri vha ḓo kona u thusiwa kha vhulwadze vhune vhavha naho.

Vhoṱhe vha tea u amba nga dzulele ya vhuteamiṱa ngauri vha tea u vha vha khou funana vha khou tea u dzula hanefha. Vha tea u ṱuṱuwedzana uri vha zwi thomisa hani hone vha ḓo zwikonisa hani uri fhedze zwine vha ḓo zwi thoma. Ndi zwa ndeme nga maanḓa a zwi ngo tea u itiwa nga muthu muthihi zwi khou tea u itiwa nga vhathu vhoṱhe uri muṱa u kone u vha muṱa wavhuḓi une u ḓo vha wo tsireledzea ngauri zwithu zwi naka vhoṱhe vha na pfano ya zwine vha khou zwiita.

Vha tea u eletshedza vhathu uri vha ḓe vha wane mishonga yavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe u itela uri na vhulwadze hune ho ḓalesa kana dzilafho dza HIV and AIDS ngauri vhanzhi vha hone a vha ṱoḓi uya so ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vha ṱwe vha khou eletshedza muthu kana vha ṱwe vha khou eletshedza vhathu ṅwedzi nga ṅwedzi vha khou tshimbila vha tshi eletshedza vhathu, fhethu huno nga dzi community hall, fhethu huno nga zwikoloni uri vhathu vha pfesese uri vhulwadze hovho vhu vha nga kona u lafhiwa nga nḓila ḓe and ri nga kona u vhu thivhelisa hani to sedza tshi tshavha tsha matshelo.

Mafhungo o fanelaho vhaholefhali a ḓi vha hone kha dzi resituwarenthe dzine ra dzi ḓivhesa nga maanḓa na dzine dza yeswa nga vhathu. Dzi sumbedza uri vhaholefhali ndi vha ndeme vha ḓi fana na muthu muṅwe na muṅwe zwi dovha zwa ṱuṱuwedza uri ri tea u ṱhonifhana, ri tea u ṱhonifha vhaholefhali ngauri vhaholefhali vha ngasi kone u fola line na muthu are normal musi ri tshi ya mabungani. U tea uya kha mabunga awe o khetheaho u itela uri u ḓo fhedza tshifhinga musi a hanengei uri ha nga ḓo tou fana na vhathu zwavho. Zwi vha zwi khou ri ṱuṱuwedza uri ari farane ri vhe tshithu tshithihi ri songo ri muṅwe ngauri ndi muholefhali ra mu dzhiela fhasi.

Athi vhoni vhana mbidzo ya u vha maine ngauri ahuna maine ane a kha ḓivha ṅwana ri tshi ya kha mvelelo yashu. Muthu u tea u vha maine musi o novha na muḓi, o novha na vhana, o no vha zwithu zwoṱhe hoto sala uri ene muṋe o no vhingiwa husi tshena uri u ḓo thoma a ita zwiṅwe hoto sala uri ahu tshena zwine ane a ḓo vha a khou ita tsho sala ho ndi tou vha maine arali a na mbidzo yazwo. A thi vhoni vhana mbidzo yazwo ngauri ahuna maine ane a vha ṅwana ngauri u vha a sa thuvha na tshenzhemo ya u vha maine u vha a kha ḓi vhesa muṱuku, u vha asathu vha na tshenzhemo ya zwithu zwinzhi zwine a khou zwiḓivha ngauri uvha asathu swika khazwo.

Ndi dza uri vhaaluwa vha tea u farwa zwavhuḓi musi ri tshi khou sedza uri vhavha vha si tsha kona u ḓi gudela zwithu vha tea u iteliwa, vha tea u vha vha na muthu ane a vha a khou vha ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe ane a ḓo vha a khou vha fha zwiḽiwa nga tshifhinga uri vha kone u mila philisi arali vha tshi mila dzi philisi u itela uri vhasa ṱwe vha khou ḓi itela tshithu vha sa koni ndi zwine zwa ḓo fhedzisela zwisi tsha vha zwavhuḓi. Ndi vhona uri na muvhuso kana vhathu vhane vha tea u vha ṱhogomela vha zwavhuḓi, vhavha fare zwavhuḓi.

Ndavhelelo ya phindulo ndi ya uri vha nga si tende ngauri ndi vha ndi sathu bveledza zwine nda khou zwi ṱoḓa kha vhutshilo ngauri zwi mboḓi namba zwa ima nda vho sedzena na zwa vhuteamiṱa tshifhinga tshi saathu swika. Naho ndavha ṱalutshedza ndi nga namba nda tou vha ṱalutshedza uri ndi na muthu ane ndavha nae nga tsini, u itela uri vha vhe vha kho tou zwiḓivha hu siri like, hu siri ndi to mudzhia ndi vhe ndi tou vha ndi nae tshifhinga tshoṱhe ngauri u ḓo vha a khou ṱoḓa uri ndi muṱhogomele na nṋe ndi kha ḓi ṱhogomeliwa zwi nga siite ri khou tea u vha musi muṅwe na muṅwe o novha na zwe a fara zwiṱukuṱuku.

Founela vhahulwane vha tshipholisa nda dovha nda founela na ma social worker uri vhaḓe, Ma social worker ndi ane a ḓo thusa nga maanḓa musi atshi kho ṱoḓa mapholisa uri vhaṱavhanye kha tshiwo itsho, nga uri tshi vha tshihulwanesa ndi tea u founela zwiwo zwo fhambanaho u founela vha mutakalo uri navho vhaḓe vha ḓo u tsheka ṅwana vha kone u vha ḓo kona na u vhidza mapho mapholisa ngo uri muthu a zwawe a tshi kho vhidza mapholisa vhaya lenga azwi fani namusi a tshi kho vhidziwa nga nga vhaṅwe vha tshumelo dza muvhuso, vha a ṱavhanya ngori vha a zwivhoni zwori zwivha zwonovha khombo nga maanḓa kana zwizwa shishi.

Ndi nga vha vhudza uri u lalana u tsireledzana kha u ita zwa vhudzekani usina zwo tsireledza. Nivha ni kho ḓi posa dindini lune ani fhedzi tshifhinga ni si ngo fa, ni mbo ḓi namba na fa, so ngo tenda musi muthu a tshiri ukho ṱoḓa u ita na ini lwa vhudzekani a si ngo ḓi tsireledza kana asina zwa u tsireledza ngori zwivhanga vhulwadze vhune na fhedzisela ni si tshena mutakalo naluthihi, ni tshi kho balelwa na nga zwiḽiwa ngori ni ḓovha ni kho balelwa u ṱanganedza, asi vhanzhi vhathu vhane vhono ṱanganedza uvhu vhulwadze fhedzi mara vhanaho.

Tshithu tshine tsha khou boresa fhano Afrika Tshipembe, tsha u thoma hovha hu mafhungo a dzi netiweke, na mafhungo a muḓagasi. Ndi one ane a khou thoma u bora ngo uri husina hezwo zwithu zwivhili, zwi ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi si tsha shuma nga nḓila ine ra tshi ḓivhisa ngayo. Ngo uri zwi fhedza vhaṅwe vhathu musi vha tshi khou ṱoḓa u thusiwa, vha si tsha kona nga nṱhani ha uri tshumelo a i ho kana system ya no vha down. A i tsha kona u ita zwithu nga tshifhinga, a i tsha kona u rumela zwithu zwine zwa khou itiwa nga tshifhinga ngo uri hu vha hu si tshena dzi netiweke.

Uri vhaongi vha sale vha tshi shuma zwavhuḓi and then vha sa fheli mbilu kha vhathu vhane vha khou ḓo u thusiwa. Nga uri vha vha vha khou shuma na vhathu vho fhambananaho, a zwi ṱoḓi muthu ono ṱavhanya u fhela mbilu. Ane a ḓo ṱavhanya a sokou kwate-kanya kana a sokou thoma u ambisa zwiṅwevho na vhalwadze. Ndi muthu a, o u konḓelela ane o tea u konḓelela vhathu vhane vha vha khou ḓa u lafhiwa nga tshetsho tshifhinga.

Kha khetho dza phuraivethe huna zwine na tea u tevhedza, musi ni tshi khou ṱoḓa u vha, ṱhogomela mutakalo ya tshitshavha. Lwanu fhungo, nga uri asi mafhungo o soko ya u vula, u ṱhogomela no mutakalo thungo, a vhathu ngeno ni sina ṱhoḓea dzine dza vha dzi khou tea uri kha zwa phuraivethe. Ndi nga zwo vhathu vhanzhi vha tshi vha, vha kha muvhuso nga uri u dzi qualification dzavho kana ṱhoḓea dza vho, dzi vha dzi so kho uri fi, uri vha swike hangeini vha vha vha khou ṱoḓa uya hone.

Uri dzi dzule dzi khou ṱoliwa nga vhathu vho no shuma u ṱola uri ndi zwifhio ṱhoḓea dzine dza khou shotha kana ndi zwifhio zwine zwa kho ṱoḓea, uri vhathu vha kone u thusiwa. Nga uri vhathu vha ya ḓiya nga ngomu dzikiḽiniki, vha wana vha si na thuso. Nga uri nga huṅwe hu vha hu khou shotha, zwishumiswa zwine zwa khou tea u shumisiwa nga ngomu.

Muvhuso u tea u tshimbila na dzi kiḽiniki dzoṱhe, u tshi khou vhona uri dzikiḽiniki dza mahayani dzi nga nḓila ḓe. Lune dzi nga khwinisiswa hani uri dzi kone u vha kiḽiniki dza khwiṋe. Nahone hu tea u engedziwa vhashumila kana hu khou teya engedzwa zwifhaṱo zwingafhani lune uri kiḽiniki i kone u vha na tshumelo dzoṱhe dzine vhathu vha nga kona u thusalea. Musi hezwiḽa zwa uri muthu aye kiḽiniki, a fhedzisela hu tshi pfi u khou fhiriswa sibadela. zwi vha zwo khakhea hezwiḽa.

U ya wana vhathu vho bva nga matsheloni vha vhuya ḓuvha litshikovhela, ho ḓala nga uri vhashumi vha dzikiḽiniki vha vha vha vhaṱuku, vha vha vha si vhanzhi. Ndi vhona uri muvhuso u shela mulenzhe kha u engedza vhashumi vha dzikiḽiniki, nga u engedza themamveledziso ya kiḽiniki, uri i vhe ya khwine ende i vhe yo no vhonala. I vhe hafu ya sibadela ya kushumele nga uri na dzo dzikiḽiniki ndi kiḽiniki dzi hulwane nga maanḓa dzine dzi a fanela . Dzi a fanela uri na dzo dzi khwinisiwe nga maanḓa.

Ee, ende arali ni khou pfa vhuṱungu ni nga si hume nga uri ni vha to thusiwa. Ni ḓo teya u lindela hanevha vha madokotela kana manurse ane a vha a khou shuma hanefho, a tshi thusa vhathu vhoṱhe vha fhelela u swikela kha iṅwi. Zwi tshi bva, kana u swikela vhathu vhoṱhe vha tshi fhelela. Ndi nga zwo ndi tshi kho uri mu muvhuso u khou tea u dzhenelela kana wa shela tshaṋda. U tshi khou tshimbila dzi kiḽiniki u tshi khou vhona uri vhashumi vho eḓana naa, arali vha songo eḓana vha kone u engedza vhaṅwe vhashumi kha yeneyo kiḽiniki. Vha tshi khou tsheka na vhupo uri, hu ḓa vhathu vhangafhani kha heneyo kiḽiniki.

Ndi u vha engedze na muholo uri vha kone u ḓa vha vhanzhi, kana muholo ya nga i khou fana yoṱhe, ngo uri vhanzhi vhahone vha vha khou shavha nga u vhona muholo u muṱuku. Kana no u vhona zwine kushumele kwa kiḽiniki ngo uri vhashumi vha vhaṱuku, ende vhathu vha vha vha vhanzhi. Ndi u engedza vhashumi vhanzhi uri vhathu vha pfe vha free musi vha tshi khou shuma.

Zwi nga thusesa nga maanḓa ngo uri ma ma dzikiḽiniki kana hono shumela vhathu vha zwa mutakalo, ndi hune ha khou shotha vhathu uri vha ḓe vha vhe vha khou thusa vhalwadze. So ndi vhona uri ndi zwa khwiṋe uri huvhe hu pfhumbudzwe vhashumi vhanzhi vhane vha ḓo kona u ḓo u shuma, musi vha tshi khou ḓa u thusedza vha vha vha vhala, vha nthuni, vhaongi vha ne vha ḓovha vha khou thusa u lafha vhaṅwe vhalwadze nga thungo, uri tshumelo ivhe fast.

U neta ha vha vhaongi dzikiḽiniki zwi ita uri vhalwadze vha pfe vha songo tsireledzea musi vha tshi khou thusiwa, ngauri vha vha vha si tshena nungo dza u kona u thusa vhathu vhanzhi. Vha ita uri vha sa kone u thusa muthu vha vhone zwine zwa khou ita uri a lwale, ngo uri vha vha vhono neta. Ndi vhona uri muvhuso u dzhenelele vhukati havho vhathu vha so, u itela uri vhaongi vha vhe vho fushea. Vho lafhiwa zwine vha khou lwala zwone.

Nga uri ivha i kiḽiniki ire tsini na vhathu, ndi yone ine ya tea uri i ḓale. A zwi fani na sibadela, a niyi si, a niyi sibadela ni songo fhira nga kiḽiniki. Ndi nga zwo zwi tshi ita uri i ḓale, ni thoma nga u fhira nga kiḽiniki, kiḽiniki vha kona uni isa zwibadela. Ndi musi hafha vhulwadze hanu vhu tshi nga ndi vhuhulwane, kiḽiniki avha khou kona u vhu vhona, kana a vha khou kona u vhu vhulaya. Ndi hune zwa ita uri ni fhedzisele ni tshi khou ya sibadela, ni sa tsha thusiwa kiḽiniki.

Dza u sedzesa zwine mulwadze a khou lwala zwone, no u ḓi ṱhogomela kha vhulwadze ho novho vhune a khou vhuonga. Ndi vhona uri vhaongi ndi vhone vhane vha tea u dzhielesiwa nṱha, ngo uri vha vha vha khou ṱangana na tshaḽenzhi khulwanesa musi vha tshi khou onga vhathu. Ngo uri huna zwine a zwi, zwi a zwi a ofhisa musi ni tshi khou zwi vhona kana ni tshi khou onga muṅwe. So zwi nyanga uri, muthu a re na mbilu ndenya, ane a khou ḓivha zwine a khou ita. A zwi khou ṱoḓa muthu ono ṱavhanya u ofha kana ono tata. So ndi vhona uri vha vha tea u dzhielwa nṱha nga uri vha vha vha khou ita mushumo muhulwanesa, wa u ṱhogomela mutakalo wa muthu. Ndi muṅwe wa mushumo muhulwanesa.

Nga thusesa nga maanḓa, zwi nga ita uri hu sa vhe na u ḓala, u itela uri vhaṅwe vha ṱuwe vha songo thusiwa. Zwi thusela uri vhathu vhoṱhe vha ne vha ḓovha vho buka kana vha hone, vha ḓo ṱuwa vho thusiwa ngo uri vha vha vho ambiwa na tshifhinga uri vha ḓe nga tshifhinga ḓe. Ndi vhona uri ndi zwone zwa, zwa ndi zwone zwa khwiṋe u fhirisa uri muthu a soko bva hayani, aye a sa ḓivhi uri u ḓo wana thuso naa.

Ya, zwi a konadzea. Vha sedza uri ndi mufhio ane a khou ḓa na vhulwadze vhune uri a vhuye matshelo. Uri uvha, u vha o no vhesa late lune anga sa tsha kona u thusiwa, and then zwo ḓala nga maanḓa ri khou sedza kiḽiniki ya vhupo hune nda dzula khaho. Na uri na vhashumi vha hone ndi vhaṱuku, na kiḽiniki ya hone a i ngo to u hula. Mara vha ya kona uri vha kone u lafha vhathu, vha u ya nga, u ya nga hune vha nga kona ngaho.

Ndi u engedza vhashumi, no u engedza kiḽiniki uri ivhe na zwifhaṱo zwinzhi zwine zwa ḓo kona uri vhaṅwe vhashumi vhane vha ḓo engedziwa, vha ne vha ḓovha vha khou shuma henefha. Vha kone u wana fhethu hune vha ḓo vha khou shumela hone, nga uri kiḽiniki dzi vha dzi songo to hulesa ngo u to ralo. Ndi nga zwo hu sina vhathu, ndi ngazwo hu sina fhethu hune vha nga pfi vhashumi vhaṅwe vha khou engedziwa, vha nga ḓa vha vha vha khou shumela hone. Nga uri hu vha hu si na space tshihulwane, tshine tsha nga kona uri vhashumi vhoṱhe vha, vhe vha khou shuma fhethu huthihi.